Ngamabali ohlukeneyo afunyanwa ngabantu xa kufikelelwa kwiinkampani ezingcwabayo. Kodwa elona bali ndakhe ndaliva lusapho olwachitha iminyaka lubhatala umasingcwabane kodwa xa kufika ixesha lokungcwaba baxelelwa ngenqwaba yezinto ekwakumele bazenzile nezo bangakhange bazenze, abangazange baxelelwa ngazo ngethuba bebhalisa lo masingcwabane. Baphela ke benyanzeleka ukuba bahlanganise imali sebengcwaba ngamabona ndenzile. Yatshonela apho ke loo mali yabo, ngezinto abangazange bazicaciselwe xa babeqala ukungena kuloo nkampani kamasingcwabane. Waphela loo mngcwabo ungeyiyo indlela ababecinga ukuba uzondiliseka ngayo.

Mama, apha ke ndifuna ngokucacisela ngesipaji sedijithali esibizwa ngokuba yieWallet. Le yindlela ke eyenye yobuchwephesha bale mihla, esiyisebenzisa ukuthumelela abantu imali. Ilula, ithembekile futhi iyakhawuleza. Into oyenzayo ke ungena kwifowuni yakho, ufake inombolo yaloo mntu umthumelela imali, ze emva koko loo mntu ayoyikhupha kwinto esiyibiza ngokuba yi-ATM, apho kukhutshwa khona imali. Ngaloo ndlela nje, loo mntu uyoyikhupha ucofa inamba yakhe, ze acofe iinombolo eziyimfihlo esube uzinikile xa ufaka loo mali. Kanjalo nje ibe iyaphela ke loo nto. Ingeli hlobo ndinokubonisa yona ke mama, ilula kanjalo.

Njengomcebisi wezotyalomali, into endingayicebisa umntu ofuna ukuqhubeka efumana umvuzo oncumisayo nasemva kokuba ethathe umhlalaphantsi kukuba okokuqala, aqhubeke esenza izinto ebezimngenisela imali. Eze namacebo azokumenzela imali noxa ehleli phantsi. Okwesibini, imali azothi ayifumane ngethuba ethatha umhlalaphantsi ayisebenzise ngocoselelo kwaye atyale nakumathuba amahle wezoshishino aza kuqhubeka emenzela imali noba sethathe umhlalaphantsi.

Ukuba ne-medical aid kuyanceda kakhulu, ingakumbi ngokuba ukugula yinto apha eyenzeka ingalindelekanga. Enye into entle ke kukuba ufaka inani labantu ofuna ukubafaka, usapho lwakho umzekelo, kwenzela ukuba xa bethe baqutyulwa kukugula ungenamali ingakumbi, ukwazi ukubafumanela uncedo lonyango abalidingayo.

Ukunika ingcebiso kumzali oboleka imali ukuze ase umntwana wakhe esikolweni ngezinto ezifunwa yibhanki, ukuqinisekisa ukuba imali yayo iza kubuya nokuba sekutheni na. Ibhanki ke ijonga imali efunyanwa ngumzali kunye neenkcitho zakhe, ibuye ijonge ukuba umzali uqhuba njani na ngakwimo yemali. Enye into kukufumana umntu oza kumtyikityisa okanye nento engayibamba, ukuquka nengxelo echaza ukuba umntwana lowo uza kufunda kwisikolo esithile, ukuquka neendleko zesikolo eso saloo mali idingekayo.

Ukusebenzisa ifowuni okanye ikhompyutha xa ufuna ukusebenzisa iinkonzo zebhanki yeyona ndlela ilula, futhi nengasokolisiyo ngoba uyenza naphi na apho ukhoyo. Umzekelo kukho izinto ezibizwa njengee-banking app, apho uyangena nje kuyo, inezinto ezidwelileyo ezohlukeneyo. Wena ke ungqala kule uyifunayo, ucofe kuyo. Emva koko kuza kube kuvela imikhombandlela yokuba wenza kanjani na ukufumana loo nto uyifunayo. Umzekelo xa ungena kule -app ufuna ufaka imali, iyakuvezela ukuba cofa iinombolo ezithile, faka ipini xa kufanelekile, njalo njalo. Ngoko ukusebenzisa ifowuni okanye ikhompyutha kwenza izinto zibe lula kakhulu.

Xa ndinokuba nesakhiwo kwindawo yokwenza amashishini, ukwenza imali kuloo ndawo, ndingaqinisekisa ukuba okokuqala ndiyayijonga ukuba indawo yakhona shishini lini na elingasebenza kuyo. Ze ndenze lona. Okanye ke enye indlela kukuba ndifumane umntu oza kuqesha kuloo ndawo, abhatale imali nyanga nenyanga ngokuba ayisebenzise kuloo nto adinga ukuyisebenzisa kuyo.

Iingcebiso endingamnika umthengi wokuqala ngqa ofuna ingcebiso kukuba, athathe uhlobo lwe-loan ebizwa i-mortgage ethatha iminyaka eyi-thirty-five ukuya kwi-forty ukuyibhatala. Loo nto itsho ukuba uza kubhatala imali encinci nyanga nenyanga okanye afumane inkxasomali eyasungulwa lisebe lokuzinziswa koluntu ebizwa First Home Finance. Ukanti ke xa ekwazi ukubhatala angathatha neminyaka emincinci, nto leyo iza kumenza ukuba agqibe ngokukhawuleza ukubhatala loo mali.